Zange ndakhe ndayifumana ingxaki kwiWi-Fi yasimahla.

Ndaziva ndikhathazeke kakhulu ndibona kumacandelo onxibelelwano omnye wabantwana ehlukunyezwa ngokujongeka nangokumila kwakhe.

Yandinceda kakhulu malunga nezinye izinto zenkampani endendingazazi yandixelela.

Mhlobo wam, ibuhlungu into ekwehleleyo kodwa nale izondlula ungakhathazeki wena. Akho nto ingadluliyo. Uyakhumbula nam ndakhe ndehlelwa yile meko, kodwa jonga ngoku seyalibaleka, xola mhlobo wam.

IWi-Fi yasekuhlaleni inengenelo kakhulu ngoba siyayisebenzisa xa sifuna ukufaka izicelo zemisebenzi kwaye nabantwana besikolo xa besenza imisebenzi yesikolo ekwi-intanethi bayancedakala kakhulu ngoba basebenzisa le Wi-Fi.

Kukho apho kwakuthethwa khona ngodadewethu ndabe nam ndikhona babe bethetha ubuxoki ngaye bengamazi ukuba lo mntu bathetha ngaye iindaba zobuxoki ngudadewethu. Kulapho ndazibona khona iindaba zobuxoki neendaba eziyinyani.

Ibanceda kwiingxaki nokubakhokela ukuguqula ngaphandle kokubhadula ukusuka kwinkqubo yokuthenga.

Andinoziva kabuhlungu kuba bendiyazi izothatha ixesha elingakanani ukuze iphele ngoba kuyacaca ukuba khange ndiyisebenzise kakhulu le datha.

Ikuqeqesha ukunciphisa uxinzelelo kunye nokunyusa ukugxila nokulala.